Ntho e nka e etsang hore ke be na le Wi-Fi ka nako tsohle. Ke hore ke dule, ke na le jenereitara, mme le, hape ke shebe dinako tse load shedding e tlo qala ka teng ebe fela ka nako mang le hape ntho e nka e etsang kore, ke re be na le data founung ya ka hore ke kgone ho e sebedisa ha Wi-Fi e tima mme ke etse hore bonnete ba hore data eo e lekane kapa e ngata.

Ntho e nka e etsang hore ke be na le marang rang ke hore tlamehile ke dule ke na le motlakase, mohlomong tlamehile ke shebe hore load shedding e qala ka nako mang, mme e fela ka nako mang. Ke ntho e nka e etsang ntho ya pele. Ho tloha moo se nka se etsang hore marang rang a ka a sebetse kore ke be na le jenereitara le hape. Mara jenereitara e ke etse, make sure. E na le petrol ka hare hore ke kgone ho sebedisa sebedisa marang rang a ka.

Dumela ntate, ke nna Lerato ke le letsetsa tjena le le company ya Vodacom-o ho tlo le tsebisa hore ha ke so sebedise data ya ka ho tloha motshehare ho fihlela hara mpa ya bosiu. Ke hona ke bonang hore ke e tlo fela hara mpa ya bosiu. Jwale ne ke batla ho tseba hore keng e nka e etsang hore, hore ke bone hore ke data eo e sale hobane ke a e hloka data e na na, ka hobane ha ke so e sebedise.

Eya, ke na le yona metjha ya ditaba ya setjhaba mohaleng wa ka e mengata, e kenang le yona ke WhatsApp, ke TikTok-o, ke LinkedIn ho batla mesebetsi. Ka nako e nngwe ke TikTok Lite, ke Facebook-u. Ho tloha moo ke re ka palo ke tla re di hlano.

Sena Wi-Fi ha se na account mohlomong.

Dumela number ya ka ke zero, seven, two, four, zero, three, sixty, nine, mme ho ya moo le ka kgona ho.

Ntho e etsang hore Wi-Fi e kgauwe ke weather-a, boemo ba lefatshe, mme le hape ntho e etsang hore Wi-Fi e kgauwe ke distance kapa moo o emeng teng, hole le yona, mme le hape ka nako e nngwe, mohlomong ha wa e patalla dikgweding tse itseng kapa mohlomong moo o e rekileng teng kapa batho ba se ba entseng Wi-Fi, eo ho na le mathata ka lehlakoreng la bona.

Dumelang batho ba baholo. Ke nna Lerato ke sebetsa company-ing e bitswang Wi-Fi. Ntho e ka le jwetsang ka yona Wi-Fi kore Wi-Fi re e sebedisetsa ho mehaleng ya rona ho ho sheba ntho tse hole le rona kapa dintho tse etsahalang mafatsheng a fapaneng. Mohlomong re sebedisetsa sebakeng sa hore re skebe, ra reka data kapo airtime hore re kgone ho buisana le batho ba hole le rona. Mohlomong re sebedisetsa ho etsa ho batla mesebetsi kapa ho batla, ho reka dintho ka difonofono tsa rona.

Ntho e kileng ka e utlwa taba ya pele ka selemo sa twenty twelve, ke ha hothwe lefatshe le tlo fela mme ke ha le sa fele ka selemong sa Tshitwe ka twenty twelve ka di twelve tsa December. Mme le hape ntho e kileng ka e utlwa ka ho thwe dikgoho tsena tse re di jang di a kudisa, mme di na le siki mme kaosane be jwalo le hape ke ntho ya hore ho thwe, ho na le siki e tlang mara siki eo e be sa tle ho hang.

Moo ke dulang teng ha hona Wi-Fi ya mahala mme ha se ya bohle. Nna ke sebedisa data haholo holo ho etsa ntho tsaka tsa mosebetsi kapa ho sheba dikgeo tsa mosebetsi kapa ho etsa melaetsa e potlakileng, na le hape ka nako e nngwe ha e safe ntho e ke etsang hobane ke thola le virus-e, ha ke sheba dikgeo tsa mosebetsi. Ka nako e nngwe he, ke tla re e hole e teng bo toropong, hobane ke dula hole le toropong hobane ha e yo moo ke dulang teng lekweisheneng, Wi-Fi ya mahala.

Nna ke nahanne ka hore ke ngolle mmuso kapa masepala ba kenye di-Wi-Fi tsa mahala moo re dulang teng. Kapa nna ka bo nna ke bule shop-o ya hore kapa lebenkele la hore ke rekise data empa e theko e tlase.